November Campaign ke mokgatlo o emetseng matsatsi a sixteen a tlhekefetso ya bo mme le bana. Hape o lemosa setjhaba ka hore tlhekefetso ka nako e nngwe e etsuwa ke, ke ke tsona ditaba tsena na tsa, tsa hore batho ba bo ntate, ha bue ka maikutlo a bona. Ba qetella ba se ba hlekefetsa batho.

Ba ka sebedisa dikgohlopo kapa yona kgohlopo ha ba kena dikamanong tsa thobalano.

Tjhehe, hobaneng ke menahano ya mehleng ya kgale kgale. Mehleng ena ya hona jwale, ha o sa ya ha o sa dumellwa nthong tse jwalo.

Ke tlo bua le bona, ke halefile ebile ke ba bolella hore kgale ke ba founetse. Ebile motho o tla tloha a shwa. Ba sa tshware difounu jwalo. Ba sa bolelele batho hore ho etsahalang.

Rona matshwao a COVID a na sa re ferekanye hobaneng haholo ne se re utlwa ditabeng di-TV-ing le di-radio-ng hore COVID-e e ama batho ba tsofetseng haholo le batho ba eleng horeng matshwafo a bona a fokola. Ka hoo, rona e nne e nne ne sa e ne sa re tshwenye haholo COVID-e. Empa ka lebaka la hore ra tseba dilemong ne re le banyane le hape matshwafo a rona ha ha hakaalo, kapa hona ha bo ha fokole hakaalo.

Ha ho le jwalo, ke ya dingakeng, ke ya dingakeng kapa ngakeng e le ho reng, ke e patala ka tjhelete ya ka. Ka mokgwa o , ke kgona hore ngaka e ntjhebe ebile e nfe moriana ka yona yona yona nako eno. Ha qeta ho nsheba, le ha ke sebedisitse tjhelete ya ka e le hore ke ya bofelo kapa ke tjhelete e leng hore ke ne ke beetse mabaka a mang.

Nka nka batho, basebetsi ba moo clinic-ing kapo ona manese apa di-doctor kapa tsona dingaka tsa monno. Ke ba nke dinepe kapa tsona di-video ebe ke di ke di beha monana di-website-ng tsa tsa di-social media. Kamora mono be ke di romella le lefapha la tsa la tsa ntho lefapha la tsa bophelo. Kamora mono, le tsebe hore ke ntse ke ba founela moo Lefapeng la tsa Bophelo ho ba na ba tse ba sebetsa jwang taba enana e etsahala haholo.

Sena se bakwa ke hore ba bang ba basebetsi ba etsa mabaka ka dikoloi tsa mmuso. Ebile le hape mmuso o na le o na le ntho ya ho se leleke batho ha ba sa etse mosebetsi. Ba sa tla ba ba qekisa pele. Ba leleka feela basebetsi ha e le hore ba entse ntho e kgolo haholo. Ka ntho tse tjena, ba bona e le ntho tse nyane, ba be ba sa leleke batho. E nngwe ke hore ba dule ba shebe hore dikoloi tsa bona di ya kae, ka nako e feng, di etsa eng haebo di se di tsamaya feela. Ha ho letho ha di ye ntlong ya motho ya hlokang thuso. Batho ba tlameha ba hlalose haebe lebaka le sa kopaneng motho a hle a lelekwe ka pelenyana. Mmuso o tshaba ho leleka batho hobaneng hobaneng ka batho ba bangata ha ba sebetse. Ka baka lena ha ba batle hore bongata ba batho ba sa sebetseng e be le ka lebaka lena ha batle hore bongata ba batho ba sa sebetseng e be le ka lebaka la hore la bona ka hore ba lelekile batho .

Tjhehe, hobane nna ke nahana ha le na molemo hobane matsatsi a hona jwale, ntho tse ba ne ba di ruta batho ba di ruta batho kgale, bongata ba tsona ha di sa na molemo nakong tsa hona jwale. Tse ding tsa dintho tse nyanyana di na le molemo. Ntho tseno ke nahana tsona di nkana di a kenyelletswa ba, empa bongata ba tsona ha di sa na molemo. Nakong tsa hona jwale, se re phela ka tsela e fapaneng le ya batho ba kgale.

Ho ya ka seo ke se tsebang ke hore e e thibela tshwaetso ena na o sa ka o enwa feela. O sa hloke hore o sebedise ntho tse ding mmeleng wa hao. O phela fela o le ka mokgo o leng ka teng o le motho feela jwalo empa feela o bo tshireletsehile.

Ke nahana sekolo ha se ruta bana ka sena na, se tla etsa hore ba ye mono ba batlang ho lo sheba hore dintho tsena na tse ba rutang ka tsona hore na e hlile di a sebetsa kapa jwang. Ha di sa sebetse le teng, e tla be di entse ntho, e leng horeng ha e tlo thusa setjhabeng. Ka hona na ke ha ke nahana hore sekolo se tlohelle ho ruta bana ka sena na. Le hape ha ho hlokahale hore bana ba sekolo ba rutuwe ka tsena na. Hobaneng ha se ntho tse ba tlamang kaofela tsena na tse le bana ba sekolo.

Ba ka qala pele ka ho lo itjheba clinic-ing hore na e mong wa bona ho kuli kapa jwang. Kamora mono no le setshireletso sena na ka nako tsohle ha ba se sebedisa, ba dule ba se sheba hore na ke sa kgale se se le kapa ke se setjha. Se se kgona hore se nka sebediswa eya kapa tjhe.

Ka ho ba fa mabaka a hore ditlamorao tsa ho phela hantle ke tse feng. Tsa hore o phela o kwetlile hape ha o kuli fela fela tjena, le ha o kula, mmele wa hao o dula o na le matla. Le hore ha o dule o kgathala fela tjena, o dula o ha e le ha o shebile ho le matla hantle ha o kgathale feela.

Nka mo eletsa hore a mpe a nwe meriana ya setso le ena na ya sekgowa hobaneng hangata meriana ya setso ha e sitise ena na ya sekgowa le ena na ya sekgowa, hangata ke bone e sa sitise ena na ya setso. Le hape ka ho mmolella nnete hore o tsaya a fokola empa ke e beha ka tsela e hantle. Ke sa e beye ka tsela e le ho reng ke ya ke bontsha lenyatso.

Ke batla ho bitsa batho bana na ba ne ba hlola ba tla ho nkgono, empa ke sa ba bitse ba le bangata. Ka nako e nngwe nka ba bitse nka bitsa a le mong ka nako, hore feela a nne a ba bone a nne a hopole hore na ke eng se ne se mo thabisa pele. Kapa nka mo nka hore feela re tsamaye a nne a bone batho bana na ha re ntse re tsamaya moo tseleng mono no. Seno no ke nahana se tla etsa hore a hopole nakong eo e leng hore o na tsa thabile.

Nka mo eletsa hore a mpe a ye sepetlele hobane mo sepetlele. Ha nka etsahala hore ho ba ne le diphoso kapa wa etsahala ntho e itseng feela, o tla kgona hore a fumane thuso ka pelenyana hobane dingaka di se ntse di le teng monono. Le hape lebaka ke hore sepetlele o kgona hore a ye tsatsing lena na ebile a kgutle hona hona tsatsing lona le no no ho sa ka ho tshwane le ha ya lebollong moo eleng hore o tlo ya nako e telele. Lelapa la bo le sa tsebe hore na o tla kgutla kapa jwang le hore na ho tso etsahalang ka yena monono.

Ho ya ngakeng ho thusa wena hore o itsebe, le hore na mmele wa hao o hloka eng ha o hloke eng. Ka nako e nngwe feela, ke o tseba feela hore seo mmele wa hao o se hlokang hore na ke eng o shota eng mmeleng wa hao. Le hore o ntso o phela hantle kapa jwang. Sena na se etsa hore o dule o itshepile hobane wa tseba o ntso o phela hantle, ha o tseba hore ha hona moo o ntso fokola teng, o ntso phetse hantle.

Ke nahana e bakwa ke yona taba eno no ya ho se kgone ho fihlella dithibella. Le hape lebaka le leng ke hore ha ba tsebe ka tsona hohang.

Ke bona e le ntho e sa lokang hobaneng batho haholo ha ba ntse ba tsofala le ha ba le banyane, ba batla ho bona difahleho tse leng horeng ba di tlwaetse, jwalo ka tsa bana ba bona. Le hape le ba batla ha tse ba bona difahleho tse ntjha tseo ba qalang ho di bona jwalo ka ditloholo tsa bona.